Ndingavuka ngokukhawuleza, ndikhanyise, ndiphuthume phandle ndikhalimele inja leyo ndandule ukujonga umonakalo owenzekileyo egusheni ndizame iindlela zokuyisindisa.

Isicwangciso soshishino, imali, umhlaba, ulwazi, ngoshishino lwefama.

Ndingamcebisa ngokuthi akhethe uhlobo lweembotyi ngokunxulumene noguquguquko lwemozulu, alungise umhlaba, ankcenkceshele, ahlakule kwaye ahoye izityalo zakhe xa sele ziphumile.

Ukutya okunkonkxiweyo kunye nokukhenkcezisiweyo kungaba yiyo inxalenye esempilweni yokutya okulungelelanisiweyo ngokuba nako kunako kokona kutya okunazo izakhamzimba xa kuthe kwakhiwa kusekuko, kwasetyenziswa kwangexesha elifukutshane kungabekwanga kakhulu kuyakwazi uba kube kukutya okulungileyo kwaye okusempilweni kakhulu.

Ukuze ulutsha lube nomdla kwezolimo ndicinga ukuba kumele babizwe mihla le rhoqo bekhunjuzwe bafundiswe kwaye baxhotyiswe ngoncedo oluthi lufumaneke kwezolimo. Kwaye kungakumbi ekulweni nentswelangqesho baxelelwe ukuba ezolimo zidlala indima enkulu ekulweni nentswelangqesho kunye nendlala esijongene nayo. Kwaye kwenziwe ezolimo zibe nomdla kufakwe nezixhobo esezikho zobuchwepheshe zale mihla ukuze bakwazi ukulonwabela ukonwabela ukulima nokutyala.

Xa kuthethwa ngamahashi into eqale ifike engqondweni yam ngumdyarho wamahashi kunye nokufuya.

Obu buchwepheshe bunganceda kakhulu kwezolimo ngokuba iingxaki ezifana nokutsha kwezityalo, ukungoneliseki ngumhlaba kwezityalo kwaye kunye nokutyiwa zizinambuzane ezo zinto angekhe zibe zizinto ezingangumqobo endleleni yamafama. Ngokuba amafama angakhawuleza azibone kwangoko iingxaki abajongene nazo ingakumbi amafama asaqalayo ukulima engekabi nalwazi luninzi. Kwaye loo nto leyo ingatsala umdla kakhulu nakulutsha libe nomdla woba bangene kwezolimo ngokuba izinto zingalula kakhulu.

Ihoko yeehagu ndingayenza endaweni ekhuselekileyo ikulungele ubushushu kwaye ikulungele naxa kubanda. Ndiyenze ibe neendawo zokutyela ibe nendawo yokwazi ukuba igcine ilindle iliqokeleleke endaweni enye ukuze kube lula ukuyicoca.

Ndingambiza ndihlale naye phantsi ndimcacisele ngobungozi okanye ngomonakalo owenziwa yimfuyo yakhe eyadini yam. Kwaye ndimcebise ndimxhobise ukubana naye ukuze imfuyo yakhe ikhuseleke ingafumani ukutyiwa zizinja nazezinye izilwanyana ezifana noodyakalashe makayivalele phambi kokuba ayishiye.

Iikholeji kunye needyunivesithi zaseMzantsi Afrika zidlala indima enkulu kwezolimo ngokuba ziphuhlisa kwaye zikhulisa ulutsha obeselulahle namathemba kwaye ziba nike ulwazi oluninzi xa sele befikelela kwinqanaba lokuba baye emisebenzini.

Ukuhlala nenkomo endlini njengesiloqabane kungaba nomthelela ombi kakhulu. Iingxaki angathi ajongane nazo zininzi ezifana nokuba inkomo isisilwanyana esikhulu kakhulu, okokuqala, kwaye awunakwazi ukuyicingela xa ithe yanomsindo, ngekhe uyazi uba umsindo wabo uzoyithatha uyenzisise ntoni na. Kwaye iyakwazi uba ibe nazo nezinambuzane ezifana nemikhandla eziyingozi ebantwini.

Ukufuya iinkukhu inganegalelo elihle kakhulu ekuphuhliseni kwezoqoqosho ngokuba bangathi bakwazi ukuba bathengise bavule amashishini okuthengisa iinkukhu ziphila okanye bazixhele bazithengise ziyinyama. Nabo zingaba gxothela indlala.

Ndingabacebisa into yokubana batyale izityalo ezikwaziyo ukumelana nembalela, umhlaba bawulungiselele, bawulungiselele imbalela. Babe neendawo apho bazogcina khona amanzi ukuze angabanqabeli nokuba sele kungasanethi iimvula.

Emveni kokuba inkukhu ibanjiwe kuthathwa imesi okanye ibhozo inqunyulwe emqaleni. Ukufa kwayo kuthathwe amanzi abilileyo ifakwe kuwo ixhuthwe imbubhu okanye iintsiba zayo. Inqunqwe ifakwe embizeni galelwe amanzi bese iphekwe.

Inyathelo lokuqala ngaphambi kokutyala ekumele lithathwe kukucoca indawo leyo uzotyalela kuyo ngokususa amatye, ususe ukhula olukhoyo ingaba yingca okanye ezinye nje izinto ezingamelanga ukuba zibe khona kuloo ndawo. Uwulime umhlaba wakho ozokulima ngawo uwubethe ube mncinane ususe amagade angabi ngamagade. Ufake izityebisi emhlabeni wakho into ezibizwa ngokuba zii-fertilizers ngesiLungu. Wakugqiba ujonge umhlaba wakho uba ngaba ukulungele na ukuba ungatyala eso sityalo uzosityala wandule ke ngoku ukufaka izityalo zakho. Kwaye uvavanye loo mhlaba lowo ujongwa impilo yawo uba ngaba usempilweni eyiyo na.

Ubungakanani besivuno bunefuthe elihle kwaye buphinde bubuye bube nefuthe elibi kwezolimo. Xa isivuno sithe sasininzi sasihle kuyakwazi ukubana ukuba umlimi lowo uneshishini aliqhubayo lokuthengisa izityalo ezo, loo nto iye imnike ukuba afumane imali eninzi. Phinde kwakhona xa isivuno sithe asabi sihle sibe negalelo elibi ngoba ishishini liye lingaqhubi kakuhle ngelo xesha.

Iingenelo zokuba ngumfama ovelisa amaqunube ziquka ezi. Ukuxhasa amashishini akhoyo endaweni, ukuvula amathuba omsebenzi kwaye nokuxhasa kwi-food supply.

Esona sityalo ndisithanda kakhulu nendingathi ndibe nomdla wokusityala sispinatshi. Ngokolwam ulwazi xa ndifuna ukuqala ukusityala ndingaqala ngokulungisa umhlaba lo ndizothi ndityale kuwo ndiwucoce ndisuse ukhula, ndandule ukufaka imbewu phantsi komhlaba. Ndimana ndihlala ngokuyinkcenkceshela nokulungisa umhlaba ndihlakulela. Sakukhula ndiqhubeke nokusinkcenkceshela de ske kufike ixesha loba sivuthwe silungele ukukhiwa.

Iziqhamo ezikhula ngaselunxwemeni okanye kwimimandla engaselunxwemeni ziquka ibhanana, ama-apile namapere, iiponyoponyo okanye iavokhado ngesiLungu, iibheri, i-peach plums kunye nezinye.